Mo setsong sa me re apara letsela ebile ga go feletse go fetoga sepe, letsela le le dirisitswe fela ka go rokwa, la dirisiwa jaaka digempe le go etsa marukhu.

Ee moaparo o bua le batho gore k'wena mang, o tswa kae, o mokae ebile mokgwa wa 'go ke eng.

Moaparo wa makgabe wa setso ka gonne ga ba bina fale moaparo ole wa makgabe o kgabetlhela ya ebile o na le kgogedi e itseng.

Nnyaa ke ganana le setlhogo se, bogologolo seZulu le seXhosa ne go ntse go apariwa moaparo o ntshang nama le matsele empa segompieno bana ba rona ba ke inthanete e seng moaparo wa rona wa setso.

Mefutafuta ya di-color le dilwana ga di tlhakatlhakane re kgona go bala gore mma ke wa culture efe mang ke wa setso sefe, ka sejatlhapi re re ke culture empa o fitlhela ba ithalile ebile re kgona go bona gore o wa nama e ke moZulu.

Ke setso, setso se yalo go ya ka setso mosadi a se na go nyala o tshwanetse go simolola go apara moaparo wa setso se a nyetseng ko teng ebile o filwe matsatsi gore o tla apolwa leng.

Makgabe ke itse makgabe, , dibaga, le .

Setso se na le diaparo tsa teng ebile setso o tlile go bona gore monyana o o apere diaparo tsa setso maar-a ga apere diaparo tsa ge tsa basadi o tlo o kgona go bona farologaneng.

Ke ka dilo tse pedi tse di farologaneng ka gonne diaparo tsa setso di na le seriti ebile ga di e tsamaye di apariwa ko dithabeneng maar segompieno di fashion-e tsa teng o kgona go di apara le ko dithabeneng le ko masong diaparo tsa setso o ka se diapare ko thabebeneng o be o re o etsa eng.

Moaparo wa seZulu le seXhosa, sezulu ba ntsha nama ebile ke setso mang le mang o a tlhaloganya ba seXhosa ba ntsha matsele ebile ke tlhaloganyo gore ke setso mara tse gogetse segompieno bašweng ba rona ebile se feleditse se senya ngwao ya bošwa.

Go farologanyeng diaparo tsa banna le basadi mo marekelong ke farologanyo ya gore go sa tlhakatlhakana ebile diaparo tsa banna ga di na mmala o o rasang thata fa re itse botlhe gore mmala yo o rarang ke mmala yo wa basadi.

Go le gontsi dilo di fetogile mo loaping la rona le mo nageng ya rona le mo lefatsheng la rona, re tsamaya ka di weather-ra jaaka e le selemo jaana basadi ba tlo ntsha nama go le gontsi ba apara le di crop top ka sejatlhapi le di mini-skirt ka sejatlhapi.

Segologolo go ne go se na digempe go ne go se na marukhu e ne e le matsela fela, segompieno fashion-e tsere matsela ale ebile e rokile marukhu, dikepisi, le digempe jalo jalo le ditlhako tsa setso di teng segompienong.

Fa o lebeletse moaparo wa maZulu le maXhosa o bo o tsa o lebelela moaparo o o apariwang segompieno o kgona go bona gore moaparo wa segompieno o tserwe ko kae.